Vupfhumba bya le malokixini i ku endzela malokixi lawa ya nga duma swinene malokixi lawa ya nga duma swinene laha Afrika-Dzonga i lokixi ro fana na ra Soweto na le Pretoria.

A ndzi ta kombela ku vulavula na vafambisi va mathekisi naswona hikuva hi vona lava tivaka tindlela hikuva i ntirho wa vona naswona hi vona va nga endlaka leswaku ndzi fika la ndzi la laha ndzi lavaka kona ndzi hlayisekile.

Ina bazi ri fanerile ku va ri ri na munhu loyi a ri hlayisaka leswaku ku papalata magondzo endleleni na na ku endla leswaku bazi ri va ri lulamerile ku va ri tleketla vanhu ri va yisa eka riendzo rerero na swikombiso ku va bazi ri hlayisiwa ku langutiwa mafambelo ya rona ri langutiwa na ku kambisisiwa loko ri lulamerile ku layicha vanhu.

Vinyi va mathekisi va fanele ku pimeriwa nhlayo yo karhi leyi va pfumeleriwaka ku va na mathekisi munhu wun'we a nga fanelangi ku va na mathekisi yo tala leswaku ku ta endleka leswaku vanhu hinkwavo lava lavaka ku nghena eka bindzu leri va kota ku va na vona va va na mbuyelo.

Ku tlakuka ka mafurha swi endla leswaku nxavo kumbe mintsengo leyi va yi chajaka ya ku tleketla nhundzu na yona yi ya ehenhla hikuva va tirhisa mimovha kumbe swo famba leswi tirhisaka mafurha.

Swa antswa ku famba hi movha wa wena hikuva xihahampfhuka a xi ku fikisi kona laha u faneleke ku fika kona xi ku fikisa eAirport naswona bazi na rona a ri ku fikisi laha u lavaka kona ri ku fikisa exitichini xa tibazi kambe loko u famba hi movha wa wena u famba u ya fika laha u lavaka kona.

I ntiyiso vachayeri va mathekisi va nonoha naswona a va a va xiximi hi xitalo xa vona va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona naswona va lava vanhu hinkwavo va khandziya mathekisi va nga va nga khandziya timovha ta mi ta tiphurayivhete leswi endlaka leswaku ku va na ku lwa emagondzweni.

Mfumo wu fanele wu tiyisisa leswaku wu thola vanhu lava nga tshembeka ku hlayisa tibazi naswona mfumo wu fanele wu endla leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a nyikiweke bazi a endli a e a vi na ntiyiso leswaku bazi ya yena wa yi hlayisa ehandle ka sweswo hi yena loyi a nga ta fanela ku yi lunghisa kumbe ku hakela leswi nga ta va swi onhakile ebazini.

E-e ti-ambulense a ti kumeki hi ku enela hikuva ematikoxikaya hi xitalo xa vona ma ma le kule na doroba laha swibedhlele swi swi va ka kona naswona vachayeri va tiambulense a va lavi ku chayela va ya ematikoxikaya hikokwalaho ko pfumaleka ka tindlela ta kahle naswona vachayeri va tiambulense va va loloha ku ya etindhawini ta le kule.

Mintsengo ya Uber yi le henhla hikuva uber yi fika yi ku teka laha wena u nga kona yi tlhela yi ya ku veka laha wena u lavaka kona kambe thekisi u ya u ya ri yimela exitichini ri tlhela ri ya ku veka exitichini.

Ku laveka switirhisiwa swo hlayisa no papalata tinghozi eswiporweni switirhisiwa leswi nga ta endla leswaku vanhu va lemuka ekhombo leri nga tshikaku ri va kona exiporweni.

Munhu u fanele ku va na xikhigelo xa kahle lexi a nga ta khingela a wisisa nhamu ya yena naswona munhu u fanele ku va na chajara ya foni a va na hinkwaswo leswi a swi lavaka ekusuhi na yena ene munhu u fanele ku dya mihandzu tanihi banana hikuva yi sivela leswaku munhu a ya eku tsakamiseni nkarhi na nkarhi.

Munhu u fanele ku va na swakudya leswi a nga ta swi dya ku n'wi chuchisa swo tanihi hi swizimbani na swiwitsi naswona munhu u fanele ku va na foni kumbe selulafoni kumbe xo karhi lexi a nga ta xi tirhisa ku va a yingisela tinsimu kumbe a languta switori leswaku a nga borheki.

Ina ndzi nga tsakela ku famba hi mabazi hikuva mabazi hi nxavo wa wa nxavo wa mathikithi ya wona ya antswa swinene naswona mabazi yo famba mpfhuka wo leha ya lulamerile ya lulamisiwile futhi leswaku vanhu lava fambaka hi wona a va karhali naswona a va borheki.

E-e hikuva movha eka mina i wa nkoka swinene movha wa olovisa naswona movha wa wu nga kota ku ndzi veka laha ndzi lavaka kona hi nkarhi se leswi nxavo wa petiroli wu nge ndzi khumbi eka xiboho xa mina xo xava movha.

Ina swi hlayisekile ntsena loko munhu a endla vulavisisi naswona a tirhisa ndlela leyi faneleke a na loko a request e-hailing a nga request-i ka vanhu lava pfumalaka ti-review-u letinene.

Loko u fika exiporweni u fanele ku sungula u langutisa matlhelo hinkwawo leswaku xitimela a xi le ku teni xana naswona u fanele ku yingisela leswaku a ku twali mpfumawulo wa xitimela xana ku ri kona u nga ta hundza naswona u fanele ku tshama ekule na xiporo u nga tshami ekusuhi na xiporo.

Muchayeri wa bazi u fanele ku va a kuma vurhongo byo enerela siku siku ro ro famba ri nga se fika naswona ku nga vi na muchayeri wun'we wa bazi leswaku va ta kota ku cincana loko wun'we a karhele.

Ndzi nga endla leswaku loko ku fika minkarhi ya mpensampensa hi ndlela leyi ndzi humesa mabazi lawa ya eneleke leswaku vanhu hinkwavo va kota ku khandziya hi nkarhi handle ka nkwetlembetano.

Ndzi nga hlawula bazi ra le ka xiyimo xa le henhla hikuva riendzo ra mina ri ta va ri lehile swinene leswi swi ta endla leswaku ndzi kota ku kuma vukorhokeri bya le henhla swinene hikuva tibazi ta xiyimo xa le henhla ti na vukorhokeri byo antswa ku tlula tibazi ta xiyimo xa le hansi ta ntolovelo.

Vakhandziyi va fanele va tiyisisa leswaku va khandziye bazi rona ra ntiyiso naswona va fanele loko va tshamile va ti boha hi mabandi ya le xitulwini ku endla leswaku na loko ko tshuka ku ve na nghozi va va va hlayisekile.

Ku hlaya mali swi endla leswaku minkarhi yin'wanyani ku va na ku holova loko u nga swi koti ku hlayela mali hikuva loko mali yi xota hi wena loyi u faneleke u swi hlamula naswona vanhu van'wani va chava ku khoma mali hikuva va va va ya ekusuhi swin'wani futhi leswi endlaka i ku vanhu a va swi koti ku cinca mali hi ku enerisa.

U fanele a fonela n'wini wa movha va vulavula hi mintsengo leyi lavekaka for ku hira movha naswona n'wini wa movha a tlhela a hlamusela muhirhi leswaku u ta kuma yini na yini eka movha yaleyo.

Ndzi nga landza mulawuri wa mindzhwalo ndzi fika ndzi n'wi hlamusela leswaku swi ti komba onge mindzhwalo ya mina yi nyamalarile laha ndzi nga tiveki leswaku nyamalarile kwini naswona ndzi kombela leswaku va ndzi pfuna ku yi lava loko yi kumekile va ta ndzi tisela yona kumbe ku ni bela riqingho ndzi ta yi teka.

Hikuva mabuloho ma pfuna ku va va vachayeri va kota ku nkova walowo kumbe nambu walowo va ya eka ndhawu yin'wani mabuloho ya tlhela ya kota ku khomanisa tintshava timbirhi laha gondzo ri kotaka ku tsemakanya hi le xikarhi ka tintshava timbirhi hi ku tirhisa buloho.

Khadi leri ri va na mali eka rona naswona loko u fika laha tibazi ti yimaka kona exitichini u fika u khandziya bazi u teka khadi ra wena u ri kombisa eka xinchinani xa makhadi laha loko ri pfumela u nga ta khandziya kambe loko ri ala u nge khandziyi a ku tirhi mali ku khandziya mabadi lawa nga na makhadi ya vutlhari.

Ina ndzi nga swi tsakela hikuva leswi swi ta endla leswaku ndzi tshama ndzi hlangane na vanhu vo hambanahambana swinene laha ndzi nga ta kota no dyondza swin'wani swa vutomi eka vanhu lava hikuva vanhu van'wani va ta fika va ndzi burisa laha na mina ndzi nga ta fika ndzi tsaka swinene no lava ku dyondza eka vona ndzi dyondza swin'wani leswintshwa eka vona.

E-e a ndzi voni swi fanerile loko ku yehlisiwa nxavo wa swakudya a wu yehlisiwe eka vanhu hinkwavo hikuva vanhu van'wani lava tirhaka a vo hola mali yo nyawula naswona na vona swi fanerile ku va va xava swakudya hi nxavo wa le hansi.

E-e hikuva khombo ri nga hatla ri humelela na makhamba ya nga hatla ya nghena ya tshembe leswaku ya ta tsutsuma ya nyamalala hi xihatla na ti nghozi ti nga endleka laha timovha ti chayisanaku ivi yin'wani yi huma yi ya exitichini xa petiroli laha swi fikaka swi endla nghozi yin'wani futhi.

Bolt i pulatifomo leyi endlaka leswaku vanhu va kuma timovha kumbe ku lava timovha leti nga va leti nga ta va heleketa laha va lavaka kona Bolt yi pfuna hikuva yi endla leswaku munhu a hatla a fika laha a lavaka ku ya kona a yi fani no tirhisa thekisi.

Hikuva mabazi ya xiyimo xa le henhla ya hlayisekile naswona ya endla vakhandziyi va fika va nga karhalangi naswona vukorhokeri lebyi nga le ka mabazi ya xiyimo xa le henhla ya hambanile na vukorhokeri lebyi nga kona eka mabazi ya ntolovelo.

Vubihi lebyi nga tshikaka byi va kona hi loko munhu a hundza xitichi lexi a faneleke ku chika ka xona kumbe ndhawu leyi a faneleke ku chika eka yona hikuva a tlele naswona loko muchayeri o va a nga wisanga na nhlikani swi nga endla leswaku muchayeri a etlela a karhi a ri ku chayeleni la swi nga endlaka nghozi.

Hi loko swihahampfhuka swi va swi nga lulamelangi ku va swi famba ndlela leyi vekiweke, na loko vakhandziyi va va va nga ringanelanga hikokwalaho ka ku durha ka nxavo wa mathikithi na loko ku pfumaleka vachayeri va swihahampfhuka.

Switimela swin'wana a swi tirhisa malahla lawa a ya suka etimayini naswona switimela swin'wana a swi endla leswaku vatirhi va hatla va fika emintirhweni ya vona ya le timayini, na timayini tin'wani a ti tirhisa switimela ku va ti humesa swicelwa ehansi emugodini swi ya ehandle.

Mafambiselo ya bindzu ra mathekisi a ya kahle swinene loko swi ta eka xivulwa lexi, hikuva leswi swi endla leswaku ku nga vi na ntiyiso exikarhi hikuva loko va tlakusa mali ya mathekisi hikokwalaho ka nxavo wa petiroli kambe loko nxavo wa petiroli wu yehla va nga ehlisi swi endla leswaku ku nga vi na ntiyiso kumbe a swi kombisi ku va na mhaka na vakhandziyi va mathekisi.

A ku ri kahle swinene hikuva bazi ri endla leswaku hi hlangana hi tele laha hi kotaka ku tsaka swinene leswi ndzi vile na siku ra kahle swinene eka riendzo dyondzo ra mina.

Swi tele swilo leswi fambisiwaka hi swikepe ku ya eka matiko man'wana ku katsa timovha, ku katsa swi swibyariwa, ku katsa swiambalo, ku katsa switirhisiwa swo hambanahambana swa thekinoloji, ku katsa na michini yin'wana leyi endliwaka laha tikweni.

Vanhu vo xavisa va kota ku hatla va khoma tibazi no endla leswaku ku fambisa nhundzu ya vona hi tibazi hikuva tibazi ti chipile swinene loko hi ti fananisa na mathekisi.

Timayini ta khale a ti tirha kahle na switimela hikuva switimela a ku ri swona leswi a swi famba kumbe ku tleketla swicelwa swo tani hi malahla na swicelwa swin'wana na swin'wana leswi sukaka emayini ku ya laha swi lulameriweke kona kumbe laha swi nga languseriwa ku ya kona.

Ina ndzi vona swi boha swinene ku va kereke yi va na vutleketli bya yona hikuva swi ta va olovela loko va fanele va endzela tindhawu tin'wani kumbe va endzela tikereke tin'wana kumbe va endzela kun'wani laha va lavekaka kona.

Ndzi nga ku avuxeni laha ku laveka muchayeri wa xihahampfhuka, muchayeri wa xihahampfhuka ku laveka munhu loyi a nga na vutihlamuleri swinene munhu loyi a nga na maphepha lawa ya lavekaka naswona muchayeri loyi ku laveka munhu loyi a nga tshama a chayela swihahampfhuka kumbe a nga na vutivi bya swihahampfhuka. Loko u ri kona u navela kumbe u ti vona ku wa fikelela hi kombela u hi bela riqingho.

Eya ndzi nga tsutsumela exitichini xa le kusuhi xa maphorisa kumbe loko xi ri kule ndzi nga bela maphorisa riqingho ndzi va tivisa hi mhangu ya ku yiviwa ka xikanyakanya xa mina.

Ndzi vona onge swi vangiwa hi ku va swibedhlele swi ri switsongo na swi na tiambulense ti va ti ri tintsongo, kambe vanhu lava ti faneleke ku va pfuna ti va va va va tele. Naswona leswi nga lulamisiwa hi ku va mfumo wu aka swibedhlele swo ringanela ku tlhela wu xava na tiambulense to ringanela ku pfuna vaaki.

Hikuva vachayeri va mimovha leyitsongo va chayela hi rivilo ra le henhla swinene, van'wani a va koti ku landzelela milawu ya le magondzweni naswona ti titiraka kumbe tilori leti chayelaka emagondzweni ti tala ku haka swimovhana leswitsongo.

Laha ku tshamaka kona tibazi ku fanele ku va na vuhlayiseki lebyikulu swinene, mfumo kumbe vinyi va tibazi va fanele ku ka qacha kumbe ku thola vanhu lava nga ta hlayisa tibazi lava nga ta tshama va ri kona va langutisisa no tiyisisa leswaku tibazi ti hlayisekile minkarhi hinkwayo.

Switandzhaku swa kona i ku va u lunghisa movha lowu u wu lombeke naswona leswi swi ta ku tikela swinene hikuva movha u lo lomba, naswona swi nga endla leswaku u nga koti ku wu lunghisa naswona loko maphorisa ya fanele ya khoma munhu va ta khoma n'wini wa movha loko wo va wena u nga lombiwa u nga ri na maphepha kumbe u nga pfumeleriwangi ku chayela movha.

Mina ndzi tiva khampani ya Avis na khampani ya Amcro, tikhampani leti ya ya Avis yi kona tindhawu to tala kambe leyi ya Amcroo yi tirha ntsena laha ndzi tshamaka kona hikuva ya ha ri khampani ya nyuwana leyi ha sungulaka.